Ke dilo dife tse di sekasekiwang ke banka fa di amogela kopo ya di karata ya sekolo? Ke mabitso, ba batla le khopi ya boitshupo ID ba batla le nomoro ya mogala wa letheka le nomoro ya ntlo stand number.

Fa o dira karata ya sekoloto o tshwanetse go shebelela gore ba go tax-a ga kanang kang gore dinamane tsa teng o tshwanetse go lebelela dinamane tsa teng gore di kanang kang.

Hisetori ya kadimo ya madi e botlhokwa, ga o sa patele dikoloto tsa gago ba ka se go kadime madi di kwa pele mme gore o tokafatse hisetori ya gago ke gore o patele dikoloto tsa gago sentle le ka nako.

Dipotso tse o tshwanetseng go di botsisa ke gore o tlile go patela jang le gore dinamane tse ba di batlang ke bokae.

Go botlhokwa thata go buisa melawana le maemo fa o dira sekoloto ka gonne ga o sa dire jalo kwa pele o ka nna le bothata fela ga o bodile melawana le maemo o tla kgona go itse di-right tsa gao.

Batho ba tshwanetse go dira ditshweetso tse di siameng fa ba kadima madi ba dira sekoloto, ba botsise dipotso mme ba bale melawana pele ba ka sign-a ba nne le tumelano ba tlhaloganye se ba itsenyang mo go sone.

Tse banka e di itseng pele e ka dira ka dumelana le one ke gore e lebelele hisetori ya gago gore a ga o na ko o kolotang mme o ntse o patela sentle na, a o na le ntlo, o na le koloi, o na le family?

Gore ke mang a tlileng ka eng, ke mang a tlileng ka eng, le gore le batlago re eng e neng mo lebitsong la mang or-re le kopanela dilo.

ya tshekatsheko ya madi over fees e lefiwa fa o dirisa madi a fetang a o nang le one mo account-ong, tsholofetso ya tshegetso ya madi service facilities fee e lefiwa kgwedi le kgwedi feta ka ntlha ya go nna le tiro ya overdraft le fa o sa dirise mekgatlho ya dinku.

Ditsela tse di ka fokotsang ditshenyego tse, rulaganya tekanyetso ya gago budget, ya bobedi ke e thibela go feta madi a o nang le ona. Ya boraro ke dirisa a kgolo.

Go boloka madi mo account-ong ya borai. Sa bobedi, go golaganya tekanyetso ya madi. Ya boraro, go kopa e e nang le morokotso o o ko tlase.